Masiba nka etsa mesamo ka ona kapo for ho kapo hona ho nka masiba ano. Ke a kenye disoufeng hore motho a dule hantle ha monate.

Ke bona re ka ruta batjha ka ho o kenya thuto ba santsane ba le banyane ebile mmuso o thuse batjha ka tsa lefatshe hore temo e kgone ho ho ba mosebetsi o tshwanang le o mong le o mong.

Ke utlwile lesedi ho emeng ya metswalle ya ka ba le susumeletswa hore ke etse ko apply-ele kontraka ena ya hoba le tsamaellana le lenaneotsamaiso le ke sebetsang ka lona mosebetsing.

Phetoho ya maemo a lehodimo e tlo fihla haufinyana mane Haeso e re dulang le ona setjhabeng sa rona. Hlokomelang pula tse mpe tse ka nnang di ya baka mahlomola motjheso o mobe haholo. Re ikwalle ka matlung matsatsing ana a mabedi a tlang.

Ho lema le ha o na le serapa se senyanena se ka tlisa melemo ya ho eketsa lekeno le teng hore o ka re tsa setjhaba kapo bohaisane se seng seo se lemmeng kapo hona ho ba tlisa ho be dijo di be teng le ka tlung ha nakong tse mpe haholo. Sena se molemo haholo.

Malome tlameha a ye ho e mong wa makhanselara a motse ho ya tlaleha kapo. Hona ho kopa thupello ya hore a fumane lefatshe a kgone ho etsa temo ya hae kapo ona kapo a ye ho amang a ditshebeletso tse kgolo tsa lefatshe moo o kgonang ho kupuwa lefatshe teng Mmuso tshebetso e kgone ho ba teng.

Kolobe ke phoofolo e nngwe e kgonang ho tlisa bana ba bangata haholo ka selemo ka hoo o tlo kgona ho wa le tsona di le ngata hape o kgona ho re o rekise. Dikolobe tsena ha di se di hodile ebile e le hore di hola ka potlako haholo. Sena se ka imulla dipokoto tsa monna kapa mosadi.

Basebetsi tlameha ba fumane mokgolo o lekaneng empa sena se ka ingolla hore maphelo a bona a fetohe ba kgotsofale mesebetsi ya bona. Ebile mokgolo o re o tlameha o eketse ho ya ka nako. Sena ke sona se ka e ngolang. Bothata bo teng ba mmusong kapa hona mesebetsing.

Basebetsi ba mapolasing ba iphumana ba se ba hlokofetse ka baka la hore ba fuwa mesebetsi e seng hantle e amang maphelo a bona ba iphumane ba se ba kula. Meriana ya lona kapa di patala di hole le mapolasi. Hape le stress ke sona se bakang hore ba iphumane ba hlokofetse ba fokotse ba nahanne ka.

Ke le rapolasi ke nka tsetela mobu wa ka moo ho leng tsepa moo mobu a senang ho tsamaiswa ke metsi. Moo ho sa theoseditseng hape ke nka nka dithibela metsi hore a se ka atomela kapa ho tsamaya polasing ya ka.

Nka eletsa sehwai sena hore se hlahlobe pele a di reka. Ho netefatsa hore sena ha se na kenya dijalo kapo yena dijalo kapo batho ba bang tsietsing ebile se tshelang manyolo hore a kgone ho ja dikokonyana tsena tse seng hantle tse senyang.

Difate tsena tse toropong tse nang le ditholwana akeso iphumana ke batla ho dikga hoba ha se hangata mo o tlo fumana. Ditholwana tsena ke leeme re kgonang ho di kga hantle ebile di hlokometswe haholo. Sena se amala le hore o ka batla ho kga ditholwana dijareteng tsa batho. Sena se bontsha hlompho ka hoo ha se hangata mo o tla fumana di ntse di kguwa.

Ke nahana boikwetliso ba basebetsi bo o fetisetswe kwana baikwetlising ba Lefapha la Kwetliso la Balemi hobane mona ke motho thuto e leng teng ka hara dibuka tse ngotsweng ke batho ba fetileng moo.

Rapolasi tlameha a shebe hore na batho ba tlo mo sebeletsacba na le tsebo ka mosebetsi oo rapolasing hape wa tseba hore ba tle kgotsofalla mokgolo oo wa moo hore ba se ke ba fumana ba na le ho hlaba.

Nka etsa bojohle ba hore dikgomo tseo ke tlo di hlokomela ntse ke dula toropong. Ke etsa mesebetsi e meng ya ka ke tla ya ka kgwedi kgwedi ho ya ho ya ho di sheba ebile ke tla siya motho o di hlokomela ha ntse ke nahana hore nka etsang ka tsona hore di nthuse ke phele bophelo bo botle.